Merogo e mengwe e e ka nnang molemo go e leka ke morogo wa lephutsi, morogo wa thepe, morogo wa leswe, morogo wa lorotho, ka ga e nang le boleng jo bo kwa godimo jwa dikotla jaaka calcium-o le dibithamini tsa a .

Go jala mefuta ya go tshwana kana le diapole le dipanana go tlhoka gore mmu o a bo o nonofile o itekanetse, ka gonne setlhare sa ditapole sa di.

Fa o batla go jala tamati, o tshwanetse go simolola ka go jala peo ya gago ka fo ntlong dibeke di le thataro morago ga foo fa kwa ntle go futhumetse o ka tseya peo ya gago wa e jala kwa ntle dibeke di le robedi mme morago ga dibeke di le robedi o tla simolola go kotula. Tamati e jalwa ka selemo go fothumetse.

Rooibos e jalwa mo mmung o nonofileng magareng ga kgwedi ya Tlhakole le Mopitlwe ka mo sa dimela mme ka kgwedi ya Phukwi di ntshiwa go jalwa kwa ntle, di rojwa ka selemo go futhumetse.

Rooibos e siame ka gonne e thusa ka marapo, pelo, letlalo, thulaganyo ya tshilo ya dijo, e thusa le ka boroko jo bo siameng le bolwetsi jwa sukiri.

Dikgwetlho tseo balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsone ke lešekere, dithemperetšhara tse di mogote, disenyi kgotsa tshenekegi, mme a balemi ba ka aga mabolokelo a metsi for malatsi a go senang mets mme gape ba ka batla.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsona ke lešekere, temperature-ra tse di mogote mme disenyi kgotsa eo e tlang go ja dijalo mme ba ka aga mabolokelo a metsi gore ba kgone go na le metsi fa nako eo ya lešekere e fitlha.

Maungo a ka dirisiwa jaaka dijo tsa bana, bojalwa bo e leng wyn di-jelly, didimonamone mme tse dingwe di ka tsengwa mo go dira pudding.

Maungo ao a jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke diapole ka gonne di bonagala moroba ka ditlha tsotlhe, dinamune ka gonne di na le vitamin C, dipanana ka gonne di neela maatla a a siameng mme maungo a ga a ture a rekega.

Merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke ditapole, ditamati, dieiye. Ditapole di ratwa ka gonne di neelwa ka di-carbohydrate, ditamati di tletse ka dibithamini, dieiye tsone di tsenya tatso mo dijong.

Di na le seabe mo temothuong ya gompieno ka gonne di tlhola ditiro, di oketsa letseno mme le go tshela sentle ga dijo.

Wine farming go tewa tshimo ya morara mme ee go a jaliwa ka gonne go jalwa diterebe tseo di tlo dirisiwang go dira di-wyn.

Fa o simolola tshingwana mo lapeng o tla tlhoka didiriswa, lesedi la letsatsi, dipeo, mmu o nonofileng le metsi a lekaneng.

Go lemiwa ga rooibos go thusa ka go fokotsa tiriso ya metsi gape e thusa ka go nonofatsa mmu.

Dijo tsa dithoro tseo ke di itseng ke borotho bo bosetlha bo tshwanetse go jewa ka gonne bo na le carbohydrate mme bo siametse mmele, gape le maungo ao a na leng dithoro e ka ba diapole, dinamune, dipiere. Di siametse mmele ka gonne di re neela di-vitamin.

Pele o ka jala rooibos o tshwanetse go itse selemo le dikgwedi tseo rooibos e tshwanetseng go lengwa ka tsona mme le gore e tseya sebaka se se kanang kang gore e ka kotulwa mme le gore rooibos e thusa ka ga eng.

Rooibos e thusa ka ga pelo gore motho a se ke be a ba na le bolwetsi ba pelo, e thusa ka ga marapo, e thusa gape le ka letlalo gore letlalo la gago le dule ntse le le phepa.

Rooibos e dirisiwa go dira bojalwa mme le go dira di dingwe tsa ditlolo tseo re di berekisang go tlola sefatlhego sa rona le mmele.

Merogo e dirisiwa go dira di-jelly, di-pudding, majalwa mme le dimonamone.

Ke ne ke ya go reka ditapole, ditamati le khabetšhe ka gonne ke tsone tse di siametseng mmele mme di fa dikotla.

Fa pula e ka na thata maungo a swa, ka gonne maungo a na le metsi or palo eo ya metsi e tlhokang mme fa go na le lešeke le teng gape maungo a šwa ka gonne ga a kgone go fitlhelela metsi mme maungo ga mmele kwa mafelong a go phelang go na le lešekere.